Inaka singatjho bonyana lirogo nofana yindwangu ekulu evane uyimbathe yodwa.

Kukukudla okuyenzwe encani.

Liyinto yasemvelweni.

Singatjho bonyana ngileli elimbathwa bobaba, liyisikhumba, isikhumba sesilwane.

LesiNdebele elitjho bonyana ithimba labantu ababerega endaweni eyodwa.

Yizembatho zokUberega or i-overall.

Imbathwa bobaba ehloko.

Patlagwana singatjho sithi yizinto ezimbathwa eenyaweni.

Umtjhotjho singatjho bona libhrugu.

Isandla.

Amanambasikhambe ziinyathulo ebezigqokiwa bomma ezingathi mateki so.

Amacici singatjho bona yizinto ezifakiwa eendlebeni ukuhlobisa iindlebe.

Ibherede sigqoko sabomma esigqokiwa bomma.

Ingubo egqokiwa bomma abalehlekelwe bobaba bakwabo.

Tjhenga yizembatho ezigqokiwa bomma.

Iyerhana yizembatho lezi ezimbathiwa lokha

Ngejana litjho ukuthi umntwana omncani wengubo.

Ingwani singatjho bonyana yinto embathiwa ehloko.

esimbathwako phezu kwezinye.

Mlingakobe yisembatho lesi abomma abasembathako lokha nabathathako.

Inyoka isilwane esitholakala ehlathini esikhamba phasi esirhurhubako ngamathumbu, siyingozi.

Inyoka imbathiwa ngumuntu othwasako nofana othwasile.

Sisembatho esimbathiwa bomma lokha nabawiseleko umsana.

Isembatho esimbathiwa ngumsana okhambako ayokuwela.

Awa, abakavumeleki bonyana basimbathe ngombana simbathiwa besana abasakhambako bayokuwela.

Isiqobotjhelo yinto ehlanganisa ingubo lokha abomma nabayibekile la emahlombe bonyana ingawi. Isiqobotjhelo bapepa ngayo nabentwana.

Tjholo yinto eberegiswayo lokha nawuhlanganisa

Icuba isembatho esimbathiwa lokha makufanele kuyenziwe umhlangano

Irasu isembatho lesi abantu abantu bengubo ebahlanganisa ngaso

singatjho bonyana sibongo esihlathulula magama ahlathulula isibongo sekhenu kuhle.

Isidonodono singatjho bonyana kulokha umuntu makayenza makayenza into.

Igwani kulokha makenzeka bonyana kunomcimbi nofana kuyenziwa ezama-art kulapho igwani lingena khona.

Lokha abantu nabavumako or siqhema sabantu abavumako.

Rhalani singatjho bona sithi muvumo wezangoma.

Abomma bavuma igwabo lokha nangabe kunabasana babo abawawelisele.

Abosotjherere ngulo owisela abasana lo okhamba nabo, ubafundisa zoke izinto lezi tjhukuthi babe madoda.

Bona singatjho sithi kulokha umuntu ayenza umlomakhe ukuthi ulile ngathi akusimumuntu, ngathi yingoma.

Singatjho sithi kulokha nabawomisile umrorho, mrorho owomisiwe.

Iintjalo esitholakala phasi esitjheli ngokombala, esidliwako.

Umrorho singatjho sithi sitjalo esihlaza esitholwa phasi esidliwa nomratha.

singatjho sithi yinyama nofana li-piece yenyama.

singatjho sithi mumbila nofana ja singatjho sithi mbila nofana sitjalo esitholwa esitholwa phasi then sathathiwa, saberegiswa, sagayiwa then kwaphuma ipuphu. Ipuphu yinto emhlophe le eyenziwa ngawo umratha, etholakala ngembileni.

Isiphila singatjho sithi sitjalo esitjalwako and then masesikhulile ukghona ukuthi usikhe lapha kuba nesiphila.

Isiko elenziwayo kungaba ukuthi kwamele umntwana loyo ahlawulwe ende abikiwe emadlozini.

Umntwana igama uphiwa ngumamakhe, nguyise nofana ngummakhe.

Ngile evela umntwana makaqeda ukubelethwa.

Ifuna iinhlahla ekungizo ebazomhlamba ngazo bayinakekele until ize iphole, iwe.

Bayayibeka bayayibeka abanye bayenza ukuthi bayayilahla.

Imbuzi yokubeka umntwana ebazimini.

Ihlatjelwa khabo babakhe.

Umntwana nabamthiya igama kulapha bamenzela khona umberego lapha ekhabo, bambika nasemadlozini, kulapho bahlaba khona neembuzi.

Abantu abadala ngibo abazophahlela umntwana, bamkhulumele nabaphasi ukuthi umntwana bayamu-welcome.

Kulapho khona bamhlabela khona imbuzi ukubonisa ukuthi bajabulile.

Ngombana igamelo kungilo elizoba naye ipilwakhe yoke.

Kukobana kwamele ahlale ngendlini, angaphumi ende angalalani, angayenzi zomseme.

Ahlale iinyanga ezilisithandathu.

Ikaba yindawo le yomntwana ekwamele ithome iqine ukuze umntwana

Mumuntu obhubhileko emhlabeni.

Unyaka munye.

Uzila unyaka, naye uzila unyaka.

Irhabi ngingatjho ngithi yintambo yokuhlanganisa izembatho.

Isikotjhi kulokha urhabisa isipahla sakho ngendlela yokobana ubeke imibala ehlukahlukeneko ihlangane.

Umdzegana kulokha isembatho osimbatha ngaphasi.

Umnayilana yisembatho lesi esimbathiwa bomma.

Umgari yisembatho sabobaba ebasimbatha lokha

Umadalanyana isembatho esimbathiwa bobamkhulu.

Umbhalo kungendlela barhabisa ngayo ngesiNdebele barhabisa kungaba ziingubo nofana izembatho, kubonisa bonyana ngeyesiNdebele.

Unokhethwako yisembatho esimbathiwa bentazinyana lokha nabayokuthomba.

Umtshurhwana yisembatho esimbathiwa ngumma otjhadako nofana otjhadileko.

Ihlohlo yisembatho sabobaba ebesimbatha mihla namalanga.

Umncwazi ngingatjho ngithi simbathiwa ehloko ukuvikela ilanga lingakutjhisi.

Umkhala umbathiwa masokana.

Isembatho esimbathiwa bomma lokha makunequde ngakwabo.

Unomatlawana litjhila ekwenzwa ngalo ingubo yabomma.

Kuqakatheke ngokobana iyafundisa begodu iyarhelebha.

Isiko kimi litjho bonyana indabuko yakho nofana ngingatjho ngithi kulapho liyakufundisa bonyana kuze ube mumuntu nje, kuze ube ngendlela ungakhona kuzenjani? Ukuthi usukela kuphi, abantu basekhenu basukela kuphi.

Izembatho zesikhethu zihlukahlukene khulu begodu mawumbetheko uzobonakala bonyana umumuntu onjani nofana uwela kisiphi.

Besiko lekhethu ukudla okuthandwa khulu yijemu.

Ilimu engilikhuluma ekhaya isiZulu ngombana abantu basekhaya maZulu, bakhule ngalo ilimi lelo nami ngikhulele khona.

Ngiyavumelana nakho lokho ngombana umvumo usitjela okunengi khulu ngomuntu nangemvelaphi yakhe.

Zekolo ngingatjho ngithi zidlala indima ehle khulu ngombana zikhona iingoma eziculwako zekolo lokha kuthonywa ngazo.

Umnyanya wesiko engiwuthandako, mnyanya wokuyokuwela ngombana lapho kufundiswa ilutjha kobana mandulo kwakuphilwa njani begodu ubafundisa nokobana baphathe njani abantu abaseduze kwabo.

Isiko lihlonitjhwa ngendlela ahlukahlukeneko, lihlonitjhwa khulu.

Njengoba batjho bathi, igama liyamlandela umuntu. Ngesikweni lasekhaya ngendlela igama ebakupha ngakhona, kuqakathekile kobana bakuphe igama elizokuphilisa ngombana amagama la bayalandelana.

kulokha isembatho esembathwa enyaweni.

Iphephethu ifakwa bentazana edinini.

Ngile embathwa masokana lokha nabayokuwela.

Isithimba ngilesi sangemuva esembathwa masokana.

Ngile embathwa emahlombe bobaba.

Iporiyana ngile eyembathwa bobaba ehloko.

Amapatlagwana singatjho sithi ngilezi ebazifaka ngeenyaweni.

Ngile eyembathwa bobamkhulu emahlombe lokha nakutjhadwako.

Amanambasikhambe manyathelo lawa ambathwa bomma nofana nabentazana lokha nabathombako besiNdebele.

lcici singatjho, kungaba neweensimbi kodwana ahlala eendlebeni.

Ibherede sigqoko esembathiwa bomma ehloko.

Idzila ngile efakwa bomma lokha nakuthombwako nofana nakutjhadiswako entanyeni.

Tshega ngilokhu okwembathwa ehlombe.

Iyerhana ngile eyembathwa bogogo.

Ingetjana sisembatho esimbathiwa bomma.

Ingwami ngingatjho ngithi sigcoko esembathiwa ehloko, esibekwa ehloko.

Kghororo sisembatho nofana ngingatjho ngithi yingubo embathwa lokha.

Umlingakobe kulokha nakunomnyanya wokwembathisa ofana wedwendwe. Abomma nabambatha khona umtshurhwana.

Inyoka silwane nofana silwanyana esihlala ehlathini. Esikhamba phasi esirhurhuba ngamathumbu phasi.

Inyoka yembathwa isikhumba sayo lokha umuntu makabuyokuthwasa.

Incagu singatjho sithi sigcoko nofana yinto ongayimbathwa ehloko.

Isititirimba ngilesi esembathwa masokana nofana abesana lokha nabayokuwela.

Awa akukavumeleki ngombana simbathiwa besana lokha nabakhamba bayokuwela.

Isiqobotjhelo yisimbi nyana abomma bahlanganisa ngayo iingubo bona ingahlukani phakathi.

Itjholo ngingatjho ngithi yisimbi le ebahlanganisa ngayo izembatho bona zibe yinto yinye.

Icuba ngilokhu abobaba, esikhathini esinengi bobaba ebakutjhisako bakubheme.

Isembatho esimbathiwa makula.

Irhabi ngileya ebahlanganisa ngayo izembatho.

Isikotjhi singatjho sithi yiphatheni nofana yilayini layini eyenziwe ukwahlukahlukana ungayithola eempahleni ezambathweni.

gana lokha isembatho sabomma.

Iyerhana ngile eyembathwa zizangoma lokha nazibuya ukuyokuthwasa.

Umgari mgwalo nofana mbala lo ogwalwa bomma besiNdebele.

Umadalanyana yindlela kwenziwa ngayo lokha.

kulokha nababeregisile ama, umbala wesikhethu.

Ngilokhu okumbathwa ngumma osaqeda ukutjhada.

ngilo ofakwa bomma abatjhadileko emahlombe.

Sisembatho esimbathiwa bomma lokha nabawiseleko.